Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou fhelelwa nga peṱirolo musi ndi lwendoni, ha thusa muthu we a vha a tshi khou pfhuka nga tsini. A ḓi, a vha a na tshigubu kha goloi a mpha tshone.

Tshifhinga tsha u tou thoma thoma ndi tshi khou shumisa thekhisi, ndo pfha, zwo vha zwi zwavhuḓi, zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa lwendo lwo swike, lwa swika hone.

Hai, a yo ngo fanela na luthihi ngori na riṋe ri vha ri si na tshelede, tshelede i vho konḓa . Hu vha hu si na tshithu tsho fanelaho na luthihi.

Tshipfhufhi, ndi takalela u reila lwa tshikhala tshipfhufhi ngori zwi a netisa zwiṅwe zwifhinga u tshi khou rela lwa tshikhala tshilapfhu, zwi a netisa nga maanḓa. And peṱirolo nayo i khou ḓura.

Ndi u sa ṅwa, ndi u sa ṅwa halwa na u ambara mambanda no u tevhedzela milayo yoṱhe badani. Ndi hone vhaṋameli vha tshi ḓo pfha vho tsireledzea nga maanḓa.

Ngori ndi zwithu zwine vhunzhi hazwo zwi, zwi a tshinyadza mupo and ndi zwa important, ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Ndi ngazwo zwi tshi shumisa tshiporo tshidimela ngori zwi ye hune zwa khou ya hone.

Ee, ndi vhona zwo tea uri vha lu wane luafhulela musi vha tshi shumisa bisi ngauri na bisi naḽo ḽi a badeliwa nga tshelede. Zwino ndi zwa important uri vha wane vha u murahu.

Thaidzo ndi nnzhi nga maanda dzine dza ṱangana nadzo. Mabupo a a fhelelwa nga nungo nao musi a nṱha ha muya, zwine zwa ita uri vhathu vha huvhale kana vha ḓiwane vha tshi khou lovha.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a ḓi wane a tshi khou tshimbila ngayo i ne ya vha khwine kha madzulele uri u sa ṱangane na zwithu zwi no tou nga khombo na u pfha uri wo dzula zwavhuḓi.

Ndi zwithu zwinzhi zwine muthu a tea u zwi sedza musi a tshi khou ḓa kha lwendo lu lapfhu na zwithu zwo no tou nga dzi khombo zwezwi zwine zwa itea badani. Ndi zwithu zwinzhi nga maanḓa.

U tea u paka zwithu zwo no tou nga zwiambaro zwo babela, zwiḽiwa, mitshelo zwithu zwezwi zwa ndeme zwine wa tea zwo ri u tea u zwi shumisa phanḓa.

Migwalabo nga vho ra dzi thekhisi hu vha hu si vhathu vha vha vho dzula henefho hune vha dzula hone. A hu na hune vha vha vha khou ya hone na luthihi.

Goloi i ne nda vhona u nga ri yo khwaṱha ndi ya BMW ngori ndi goloi dza tshi kale dzi vha dzo khwaṱha nga maanḓa.

U hira goloi nazwo zwi na masiandaitwa a ne a si avhuḓi luthihi. U hira goloi nazwo zwi a dina nga maanḓa.

Goloi i ya swika hune ya neta arali i tshi khou tshimbila lwendo lu lapfhu. I nga ḓi fhelelwa nga peṱirolo kana ya sa vhe na maḓi nga ngomu arali i tshi khou tshimbila lwendo lu lapfhu nga maanḓa.

musi tshifhinga tsha u thoma ndi tshi khou shumisa bisi u ya mushumoni ndo swika u ṱavhanya badi. Bisi ḽi a ṱavhanya and ḽi, mutengo u fhasi nga maanḓa.

Ḽi na masiandaitwa mahulu nga maanḓa. Ri tshi sedza uri hu na, hu na vhareili vha Bolt na vhane vha homboka vhaṋameli. Vha vha dzhiela zwithu zwavho, dzi thundu na zwoṱhe.

Ya ndi vhona zwo tea nga maanḓa ngori u nga wana kha maṅwe mashango zwiambaro zwi tshi khou ḓura u fhirisa hezwi noni zwa hayani. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u ṱuwe nazwo zwiambaro u tshi ya kha maṅwe mashango.

Ndi vhona zwi songo tea uri a ite volomu i gume, vhunga hu na vhaṅwe vhathu vhane a vha nyagi muzika u ri volomu i gume. Nahone u tea u thoma kana tea a vhudzisa vhathu zwa uri vhathu vha khou ri mini nga zwezwo zwa uri muzika u gume, a saathu zwi ita.

U nga sala u tshi vho khuthuziwa dzi goloi, u tshi vho hombokiwa dzi goloi, vha dzhia goloi nga khani. Kana vha dzhia na vhutshilo hau, vha nga ḓi u vhulaya wo ḓi dzula henefho, fhethu hune a ho ngo ḓa la mapholisa.

U tea u sedza zwa uri naa moḓoro uyu noni u ya kona u swika gai nahone u ya kona u gonya fhethu ho no tou nga zwikwara naa na dzi thavha. U tshi sedza uri moḓoro wa hone ndi muhulwane . Nahone hune wa khou ya hone bada ya hone yo tou itisa hani. Do you know that during our when i was a to stop my colleague.

Ndi vhuṱambo ho no tonga zwithu zwo no tonga zwa zcc, zwezwi hu khou iwa dzi bolani, kereke dza tshigumbu ndi zwone zwine zwa ṱoḓa vhuṱamo vhuendedzi vhunzhi.

Ee ndi ḓivha tshitori tshiṅwe tsha musi hu na vhaṅwe mualuwa, vhe vha vha kho lenga uya kha vhuṱambo ha hayani vho siiwa nga thekhisi. Zwino mualuwa havhaḽani vho thusiwa nga vhafunzi vhashu ndi vhone vhe vha vhafha ḽifithi vha ṱuwa navho.

Vhanga vhafha ḽifithi henefho hune vha khoya hone vhaaluwa, uri vha kone u tshimbila zwavhuḓi vha tshiya hanefho hune vha kho nyaga u ya hone.

Vhalangi vha mutevhe ndi vhone vho no ḓivha zwori hu kho tea u iteani nga tshifhinga ḓe lini kha dzi thekhisi, ndi vhone vhane vhavha vha khou ḓivha zwa uri hu khou da ya nnyi hu tshibva heyi, hu khou da ifhio hu tshi bva heyi.

Ee zwa kereke ndi zwa important nga maanḓa kha vhaaluwa vhunga vha tshi tea u thoma nga vhaaluwa, vhane vhone vhane a vha koni u ḓi itela zwithu u tea u thoma u dzhena vhaaluwa hu sathu dzhena vho muthu vhanzhi.

Vha ya kona u vha faina havho vhathu vhane vha kho ita zwa dzikhakhathi, vha ya kona u vhafha faini vhathu vhane vha kho ita zwa dzi khakhathi, vhenevho vha a fhiwa dzi faini.

Ee ndo no dzi vhona thandululo dza dzi tshavha dza vhusiku, zwi tshi ḓa kha dzi transport dza vhaaluwa ndo no zwi vhonesa nga maanda.

Vhareili vhane a vha nyagi u pfesesa ndi vhareili vhane vha ṱuwa vha kho vhanga dzikhakhathi, no nyago u dzhenelela vhaṅwe vhathu vha re nga phanḓa havho.

Ndi u gonya ha mitengo ya peṱirolo u gonya ha mitengo ya peṱirolo zwi ita zwori huvhe na u gonya ha mitengo ya thekhisi, ndi zwezwo zwo no ita uri huvhe na u gonya ha mitengo ya thekhisi u gonya ha zwivhaswa.

U halwa vhanemeli nga nḓila yo khalulaho vhaya wana matirafiki nḓilani, vhalangi vha zwiendi, vha vhafha faini kana zwa sia zwi khou ita uri huvhe na khombo bandani musi thekhisi yo dalesa.

Mutsho arali nga maanḓa ri tshi khou amba nga mutsho wa mvula, zwi ita zwori vha vha vha vhaaluwa vha si koni zwavhuḓi u tshimbila, vha ḓi dzulele hayani nga nṱhani ha mutsho.

Dzi thekhisi dzi a kona uri hu vhe na ikonomi kha lushaka lwa South Africa, dzi thekhisi dzi a kona u gonyisa ikonomi vhunga vha tshi badela mithelo.

muhulwane wa vhupo ha hashu u a kona u tshimbidza vhuponi ha mahayani ngori, vhathu vha ngeno vha ya kona u muthetshelesa na musi a tshi amba, ende vha ya muthemba zwine zwa ita zwori vhupo vhu tshimbile nga nḓila yone.

Ndi kho vhona zwitshi nga dzi kho ḓura nga maanḓa dzi vha dzi kho ḓura, zwi vha dzi khou vhangiwa ngori ho gonya mithelo ya peṱirolo, tshelede ya peṱirolo yo no gonya zwine zwa sia uri dzi thekhisi nadzo dzi gonyise.

Ndi tshumelo yeyo ya mabasi vha tea u pfha mbilaelo dza vha dza vhareili vha mabasi uri vha khou amba zwo no pfhala na, arali zwi tshi pfhala vha vha fhe zwenezwo zwine vha khou nyaga uri vhaṋameli vha sa tambule zwi sa khou ṱoḓea.

Nndwa dza thekhisi dzi kwama vhaṋameli nga nḓila nnzhi nga maanḓa. Dzi vha dzi khou kwama vhaṋameli nga nḓila nnzhi ngori vhaṅwe vhaṋameli a vha nyagi u ṋamela musi hu tshi vha na dzi nndwa.

Vhareili vha thekhisi vha nga khwinisa tsireledzo ya vhaṋameli nga u sa ṋamedza thekhisi yo ḓala vhathu vhanzhi vhanzhi. He zwino zwi nga ita zwo ri hu vhe na tsireledzo ya vhaṋameli na uri vhareili vha tea u, a vha tea u ṅwa musi vha tshi khou reila. Vha tea u dovha hafhu vha vhofha mambanda.

Vhahulwane vha mulayo vha vha vha tou fara vha vhathu vha vhathu vhane vha khou vhanga mugwalabo. Ndi vhone vhane vha tou vha uri vha vha valele arali hu mugwalabo une wa vha wo tshinyadza, hu si mugwalabo tshinyadza vha ya pfha zwililo zwa zwa zwa zwa vhareili.

Maga ane a nga dzhiwa ndi uri mapholisa, ndi u rumela mapholisa a ita a tshi mona mona hanefho hune ha vha na dzi thekhisi hone uri vha kone u a thivhela saathu no u itea honoyu migwalabo. Maṅwe maga ane a nga dzhiiwa ndi a uri vhareili vha dzi thekhisi vha wanala vha tshi khou ita zwa migwalabo vha tea u badela fainiwe khulwane nga maanḓa.

Ndi zwithu zwine vhathu vha tea u zwi dzhiela nṱha nga maanḓa u tshi khou bva vhuimazwikepe u khou ya muyani, ngori vhuimazwikepe wa thoma wa lenga nga muya tshithu tshi khoya nga muya wa ṱavhanya badi u swika na hune wa khou ya hone.

Arali thekhisi dza nga vha na u ḓalesa ha vhathu zwi ita uri ha vha na khombo hu lovhe vhathu nga vhunzhi hu dovhe hu huvhale vhathu nga vhunzhi, zwine zwa sia vhathu vha songo tsireledza vha so ngo tsireledzea arali vho namela zwiendedzi zwo ḓalesaho u fhirisa u ḓalesa.

Zwivha zwithu zwi songo leluwaho na khathihi, zwi vha zwi zwithu zwi vhavhaho nga maanḓa ngori arali vhone vha tshi khou kona u renga peṱirolo nga mutengo wa fhasi vha badelisa vha vhaṋameli mutengo wa nṱha, zwi vha zwi songo tea no tea ngori mutengo u tea utsa vhunga na peṱirolo yo tsa.

Ndi zwithu zwine nda to ambedzana nae khanwe arali ndi si nayo uri ndi khou shothelwa nga vhugai vhugai, ngori ndo vha ndi sa zwiḓivhi zwori mutengo wo gonya, ndi zwezwo zwine nda nga muvhudza u swikela a tshi ḓo pfhesesa uri nga ngoho muthu u khou shothelwa.

Ndi zwithu zwine zwa khou itea hezwi noni nga maanḓa, ndi zwithu zwine ndono ṱangana nazwo, ndi zwithu zwi khwaṱhisaho vhukuma, ho tea hoyu muthu o tou vhudza na musi u tshi namela uri a thi khou yela hafhononi hune iwe wa khou yela hone u nga kona u zwi pfhesesa mara u tshi vho tsitsiwa wo no vha nga ngomu upfhi a thi khou yela ndi zwithu zwivhavhaho nga maanḓa hezwo zwithu zwine a zwi pfhesesei.

Nṋe ndi vhona unga vhareili vha mahayani vhunzhi havho vha ya kona u pfhesesa zwi tshi zwi sa zwi sa vhambedzi na vha dzi ḓoroboni, vha dziḓoroboni avha koni u pfhesesa, vhunzhi havho arali vha nga wa ya wo shothelwa a vhatendi no tenda mara vha mahayani wanga muvhudza u a kona u pfhesesa uri hai na ngoho wo shothelwa namelai nga yeyo wi une wa vha nayo.

Nṋe ndia vhona zwo tea uri vha bvise kha yeyo ngori navho ndi vhathu vha tea u ḽa, mara vhunzhi havho a vha tendeli ngori mune wa thekhisi ḽi tshi kovhela vha khou tea u isa checking vha mufha tshelede zwino a vha tendeli vhunzhi havho vha tea u shumisa yavho sa vhunga vha tshi vha vha khou to shuma, mara nṋe ndi vhona na zwezwo zwa uri vha dzhie kha yeyo ya vhaṋameli zwi zwone zwa ndeme.

Ndi pfha zwi songo tsireledzea na luthihi nahone ndi pfha zwi sa nkwama zwavhuḓi vhunga arali ha nga itea khombo, hu vhanzhi vhathu vhane vha ḓo lovha, hu vhanzhi vhathu vhane vha ḓo huvhala nga nṱhani ha u ṱavhanyela u swika hune vhathu vha khou ya hone, ndi vhona unga a vha tendeli maḓiraiva areile zwine a khou reilisa zwone hu uri na vhaṅwe vhathu vha kone u vhulungea.

Dzi a lenga u swika dzithekhi arali wo dzi lindela ende zwi ita zwo ri u lenge uya mushumoni zwiṅwe zwifhinga nga ndavha ya u shotha ha dzithekhisi naho wa buba u ḓo ḓi wana dzo ḓala nga vhaṅwevho vhe navho vha buba.